Uma usozohlala, usuzothatha umhlalaphansi, okokuqala, kufanele ubheke kahle uhlelo lwakho lwe-medical aid ukuze luqinisekise ukuthi luzohlangabezana nezidingo zakho ezikhulayo zempilo. Izindleko zokwelashwa zivamise ukukhuphuka ngokuhamba kwesikhathi, ikakhulukazi uma usukhulile. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uhlelo lwakho lukuvikele ezindlekweni eziphezulu, ikakhulukazi ekunakekelweni kwizifo ezihlala isikhathi eside ezifana nomfutho wegazi, noma isifo sikashukela. Futhi kufanele uhlole ukuthi uhlelo lwakho loku lokuvumela ukufinyelela kalula kadokotela nezibhedlela ezifanele.

Ngizwa ukudabuka nokukhathazeka okukhulu ngalendaba, ngoba ukutshala imali ekuqaliseni okuthembisayo kungaba yithuba elikhulu lokukhula komnotho wami, nokufeza amaphupho ami. Kodwa-ke uma ngizwa ukuthi i-CEO yami yenkampani ihilileke ehlazweni, lokho kungadala ukungabaza wobuqotho ngokuphatha kahle kwenkampani. Ngizwa sengathi imali yami isengozini, ngoba ukuphathwa okungalungile kungalimaza igama lekhampani, futhi kuphazamise ukusebenza kwayo. Lokhu kungangokungathekisa, futhi kungaholela ekulahlekelweni kwemali engiyitshalile. Ngakho-ke, ngizizwa ngikhathazekile futhi ngifuna ukucabanga kabusha mayelana nokutshalwa kwemali, mhlawumbe ngifune ukuxhumana nochwepheshe, noma ngithole izindlela zokunciphisa ingozi.

Ukufaka isicelo semalimboleko yomuzi kungabangela imizwa ehlukene. Okokuqala engingakusho, ukuthi ngiya, ngizwa nje, ngizizwa ngikhathazekile, ngoba inqubo ingaba yinde, futhi kudingeke ukuthi ube nemibhalo eminingi, futhi ngiyazibuza ukuthi ngizokwazi yini ukukhokha izikweletu njalo, ngaphandle kwezinkinga. Ngikhathazeka nangamazinga enzalo angashintsha, noma ezinye izindleko ezingilindeleyo. Kodwa-ke ngezwa futhi ukukhululeka, nokuzethemba ngoba le malimboleko ingivulela ithuba lokuba nendawo yami, ikhaya engizokwazi ukuhlala ngalo, futhi ngizakhele ikusasa, nokukwenza ngizizwe nginethemba lokuthi noma kunezinselele, ngizokwazi ukuhlela kahle, futhi ngiphumelele ekutholeni ikhaya lami.

Ukufaka isicelo semalimboleko yomuzi, kungibekela imizwa ehlukene. Okokuqala, ngizizwa bekhathazekile ngoba inqubo ingaba yinde, futhi kudingeke ukuthi ube nemibhalo eminingi. Futhi ngiyazibuza ukuthi ngizokwazi yini ukukhokha izikweletu njalo ngaphandle kwezinkinga. Ngiyakhathazeka nangamazinga enzalo angashintsha, noma ezinye izindleko ezingalindelekile. Kodwa-ke ngizwa futhi ukukhululeka nokuzithemba ngoba le malimboleko ingivulela ithuba lokuba nendawo yami, ikhaya engizokwazi ukuhlala ngalo, futhi ngizakhele ikusasa. Lokhu kwenza ngizizwe nginethemba lokuthi noma kunezinselele ngizokwazi ukuhlela futhi ngiphumelele ekutholeni ekhaya lami.